Go dula setoropong gantsi go thusa ka gore, ke tulo e e senang modumo tulo e didimetseng. Ebile ke tulo e leng gore e thusa motho gore a kgone gore a ka nagana ka nako e itseng batho ga se ba bantsi ba leng teng mo metseng ba ile ditirong, nako itseng batho ba teng ba gae, seo se kaya gore se thusa batho gore ba phele ka gore, ba itse gore ba na le a purpose mo bophelong.

Mo tikologong e ke dulang mo go yona ga gona dikgosi. Ke tikologo e leng gore ke tikologo ya puso mo gona go nnang le masepala, e leng gore ke ena ba re tshwereng and ga ntsi ge o batla gore o ka segelwa setsha o ya go kwadisiwa. Go kwadisiswe batho ba ka nna ba bantsi, e be puso ka nako e itseng ke mo yona e thomang e bula setšha, go ya ka kwadiso e ba nang le yona, ba segela batho ba nomoro e itseng ka gongwe o kry-a ba batla batho ba le legolo. Ba tlile go emela batho ba legolo ga ba batla batho ba makgolo a mane ba dira fela le fela go fitlhela gore bona e be ba netefaditse gore batho botlhe, ba kwadisitsweng setlha ba kgona gore ba ka se kry-a mme go fapa.

Go ba ya moetapele wa se seruba, o tshwanetse e le gore o gotse ka setso seo. O itse setso seo, ebile o na le pitso ya gore o ka dira, or-e go tlhokomela setso seo. Ka gonne se tsamaya or-e se dira ka pitso.

Nna ke go tswe e le gore ke gotse re disa dikgomo, di dipodi, dikolobe, dinku, ebile re ruile le dikgogo ka gae. Basimane ne re phela kwa merakeng, e le gore re rutiwa tiro tsa kwa mmarakeng ke malome, o neng e le gore re phela le ene, ke ene o ne a re ruta gantsi dijo tsa setso. Ka gore ga go na basadi kwa merakeng.

Ke rata mogodu le bogobe, be e leng gore bo apeilwe ka setso, ga gona di-spice, le disopo, tsa gone jaanong. Bo apeilwe fela ka eiye, metsi le mafura. Ke o rata thata-thata-thata ke tsone tse ke di ratang.

E ka thusa ka gore batho ba ba tswang kwa mafatsheng a kwa ntle. Ge puso ya rona e kare, e ka ba duedisa madi a kwa godimo-dimo. Ka go nne o kry-a batho ba ba tswang kwa ntle, e le bone ba ba tletseng mo motseng setoropong sa rona. Mme rona batho ba re phelang mo nageng e, re sa kgone go bona tšhono eo ka ntlheng ya gore bona ba kgona gore ba ka duela. So ge madi a teng a ba kwa godimo mme a bana ba mmu ba Aforika o kgona gore puso e ka kgona e o direle.

Makgabe ke e nngwe ya diaparo tsa setswana tse ke di itseng, diaparo tsa me tsa Setswana gantsi di dirwa ka letlalo la kgomo. Ka gonne letlalo la kgomo le tiile. Mme o kampane dia go tlhaela ka go gola ga gago go senyega ga di kgone go senyega ka gonne di tiile go tia.

Nna ga ke bone go le botlhokwa ka go nna, go apara lesire le le sweu ke setso sa maesemane so rona o kry-a, re batla gore re apara setso sa rona, e be re apara setso sa bone. Seo setso sa rona ke sa bone. So a re ipeleng ka ngwao ya setso sa rona re tlogele go tseya ditso tse e seng tsa rona.

Bosenyi ke bo bontsi thata mo ba nning ba di toropo, ba le baneng le bone. Ka gonne batho ba tlhaga motse se gae, ba ya go senya ko di toropong, ba tseya gore batho ba kwa di toropong bana le madi. Seo se ka thuswa ka go o ke tswa ga seponisi kwa di toropong, le go netefatsa gore batho ba bolokesegile.